Fa o amogela kopo ya karata ya sekoloto go batlega pasa ya gago, go batlega lengwalo la ko mmerekong le go bontsha gore o a bereka le gore o tla kgona go e patela tšhelete eo o e batlang. Go batlega le lengwalo la mo o dulago.

Tshwan'tse o lebelele gore o duela bokae ka kgwedi le gore ga o ntsha tšhelete ba go duedisa bokae. Tshwanetse o lebelela di-interest-e tsa gago gore ke tse kae.

Di ka tokafatswa ka gore o di duele sentle, ga o duela sentle ga gona gore o ka ba le mathata. Mme ga o sa duele sentle ba tla go blacklist-a.

Kopo di le dintsi ka nako e tee. Le go kwala maina a gago ka phoso, o se a kwale ka botlalo.

Go botlhokwa gore o tsebe melawana pele, pele o ka dira karata ya sekoloto gobane tlabe o tseba gore o itsentsha ka gare ga eng. Tlabe o tseba gore tshwanetse o patele jang le gore ga o sa patele go tlo go diregang. So go botlhokwa gore ge o dira sekoloto o tsebe melago pele.

Batho gore ba tlhophe karata e e le go seemong sa bone, e le go gore ba ka e afford-a.

Ge o dira sekoloto banka ba nyaka ID.

Overdaft facility e go thusa fa o batla madi a tshoganyetso. E fela banka e tsenya di-interest-e tse di leng ko godimo mo tšheleteng ya gago.

Banka e amogela.

Go na le go dirisa madi a le mantsi mo kgweding gobane banka e tlile go go charge-a tšhelete e le ngata.

O ka thoma ka go beye madi gomme ka morago go ya o a tsaya. Go na le gore o dirise sekoloto.

Ge o batla go ntsha madi a go tsaya loeto, o tshwanetse o botse banka ka pela gore ba kgone go gofa madi ao. O tshwanetse o ba botse.

Forex ke mmaraka wa lefatshe ka bophara, mo o kgonang go rekisa ditshwetso tsa madi gore o kgone go khumana madi a le mangata.

Ke kwile gore ka morago ga gore o rekise fa o tshwan'tse o ntshe madi ao, ba tsaya sebaka mme o feleletsa o sa khumana.

Ditlamorago tsa Forex ke gore kwa kgonega gore o seke wa khumana madi a gago, Mme ge go ka direga gore ke seke ka khumana madi a ka nka report-a kwa mapodiseng.

Mme ga gona se nka se dira go gobane madi ke a gagwe. Ge a sa batle go reetsa ke tla mo tlogela o tla bona.

Madi ao nka dirisa go aga di-room-o gore lenna kgwedi ge e fela ke kgone go khumana sengwenyana.

Nka dirisa Google go nna ke check-a gore madi a me a sa bolokegile. Le gone nka check-a ko bank-eng ya me gore madi a ka a sa bolokegile na mo loetong lwa me.

Dikeelo tsa go nna le madi a a lekane go mo letsatsing.

Nka mmotsa gore sale a thoma Forex o khumane madi a le kanangkang. Le gone gore go bolokegile gore motho a ka dira Forex-e na.

Diphoso tse di tlwaelego tse re di dira go ke go reka dilo tse re sa di batle go, mme morago rea itshola ka morago gore ne ke rekelang selo se ke sa se batle.

Batho ge ba simolola go dira Forex, phoso tse ba di dirago ke go duela ka madi a mangata, ba nagana gore ba tla khumana madi ao times two.

Tshwanetse go dirisa ditsela tse di tla fokotsa go kotsi ya go senya madi mo tseleng. Go rulaganya ka boikanyego le go lekanya dikgetho.

Tlhotlheletsa madi di ama borra kgwebo ka go laola ditshenyegelo, go rulagana prising strategy, go dira ditshwetso le maleba.

E e ko godimo, go tsaya dikoloto ntle le go duela.

Ke go tlhoka thuto le go itse.

Go fokotsa tshenyo mo sechabeng.

Ananya madi ka go beya madi kgwedi le kgwedi.

Ka baka la gore nako e nngwe e be e le kwa godimo, nako e nngwe e be e le ko fatshe.

Fa ranta e le kwa godimo re kgona go tseba gore boleng ba Aforika Borwa bo ko godimo.